Ya yo leluwa ngauri arali nda ndi tshi khou pfhi ndi khou sendela tshelede kha muthu kha bannga yawe ya i tshi ḓo kona u kokodza, zwino nda senda kha mobile money zwi vha zwo leluwa nga maanḓa.

Ndi ya uri zwa zwi sa to ṱoḓa uri ni di wane ni tshi khou ṱoḓa thuso ya vhathu kana huṅwe, yone i ṋea ḓo ṋamba ya fhedza zwoṱhe ngauri i ḓo vha i tshi kho shuma sa thulusi.

A thi thu vhuya nda tshi pfha uya ngaha nṋe fhedzi ndi ḓo ita uri ndi ṱoḓuluse ṱhoḓiso kha vhaṅwe vhathu vha kone u mmbudza ndo vha vhusa heyo mbudziso, ndi hone ndi tshi ḓo kona u vha na nḓivho ya khwine for.

Ndi zwa uri ni a kona u ṱavhanyedza u fhedza tshikolodo if ni tshi kho vha na mathada a na kho ṱoḓa uri ni dovhe ni kolode ni fhedzi a ni koni u dzhia musi ni tshi khou balelwa u badela, arali ha sokou itea zwithu zwa shishi zwi amba zwori ni ḓo sala ni khakha.

Ndi ine ni a kona u wana tshelede, na ṱanganedza tshelede, na bvisa tshelede i no i langula a ni languleliwi nga muthu.

Tshithu tshithihi tshine vha nga tshi ita uri ri tshi ite nga nḓila yo fhambananaho ndi ya uri, ho tea zwa zwi tshi konadzea to ḓi itela hu si na uri ni ye banngani ni ḓi itele ni nnḓu ni yaṋu ni ḓi itele ni ofisini yaṋu ni ḓi itele ni goloi ni ya.

Zwi nga nnyita uri ndi sa ṱoḓe u dovha nda hadzima, fhedzi a huna zwine ra nga ngauri muthu a vhuya a ḓiwana a tshi kho yo u dzhia ḽounu ndi nga u ri nnḓa zwi ḓo ḓi dzula zwi zwezwo, ri ḓo fara zwi sia zwi zwezwo ro zwi wana zwi zwezwo.

Zwi nga ita uri ndi sa vhe na dzangalelo fhedzi ro ḓa ra zwi wana zwi zwezwo ende ri ḓi wane ri tshi khou dzhia dzi ḽounu ndi nga murahu ha musi ri tshi khou ṱangana na dzikhaedu so.

Ngeletshedzo ine nda nga muṋea yone ndi ya uri arali o vha tshi kho i hadzima kha nne, nne nda ndi tshi ḓo fha fhedzi ri tshi ya kha u hadzima banngani nda nga ṋea tsivhudza uri zwithu zwa banngani uri ni badele a ni tshifhinga tshilapfhu.

Ndi tsha uri ya yo leluwa nga mannḓa u shumisa, na u na u tevhela tshelede zwo leluwa nga maanḓa ndi yone nḓila ya khwine ine ya vhori yo lelu.

Ndi ID yanga, na dziṅwe dzi garaṱa dza banngani dzine nda dzi shumisa.

Ndi nga humbula uri o vha a tshi kho ṱoḓa u mphura hoyo muthu.

Ndi nga humbula uri o vha a tshi kho ṱoḓa u mphura hoyo muthu o vha o dzula a tshi kho ṱoḓa u mphura.

Muhumbulo u ne nda nga vha nawo ndi wo wo nyamisa nori i arali hu tshi khou pfhi ndi na tshelede ine ndi kho kona u badela musi ndi muṱuku ahuna muthu a re na ndugelo yo kona u mbudza zwezwo zwori ndi .

Tshithu tsha khwine ndi tsho uri a songo ita zwine ha fulufheli, nda muvhudza uri a i na a i na vhutswotswi nga ngomu i hone uri a i na vhutswotswi.

Ee khamusi ndi nga ḓivha ndi na nnḓu mbili dza vha naho uri iṅwe i ḓoroboni, iṅwe fhethu hune ha vha uri a si ḓoroboni arali ndi tshi ḓo kona uri dzi eḓane.

Ee ndi zwa ndeme u ḓivha uri ni ḓo fhedza u i badela hani ri huna hunzhi hune ra hadzima hone tshelede na vho vhudziwa u badela ṋamusi kana matshelo, songo langana ndi zwa ndeme nga maanḓa.

Mbudziso ndi ya uri hone na uri ni badele heyi miṅwaha kana vhalaho nga u rali naa?

Ndi uri nda ndi tshi ḓo vha vhudza uri ndi zwa ndi muthu a vhe nayo nga uri ha lovheliwa tshiṅwe tshifhinga ri avha ri si na dzi tshelede.

Ndi ya uri a kone u vha a khou vhulunga tshe musi wa khombo a u u ḓivhi u tshi kha ḓi ri uri u muswa u vha u tshi khou hula.